Ha o batla ho bula bukana ya banka, o hloka tse latelang. O tlameha ho kgetha mofuta wa banka le account tseo di batlang. Bokella ditokomane tse hlokahalang, bopaki ba aterese, bukana ya hao ya boitsebiso. O tlo tlatsa foromo ya kopo, o tshehetse akhanto ka fa bukana ya hao ka deposit ha o lo bula. O lo hlahloba le ho saena tumellano ya akhaonto kapa yona ya ho bula banka. O ka bula aakhaonto kapa bukana ya banka ka bowena lekaleng la banka kapa internet-eng ka website ya banka.

Hona jwale ke sitwa ke dintho tse ngata ke mathata a bophelo, tlhokeho ya mosebetsi, le ho shebane le yona tjhelete, ka baka la dintho di ditheko tse phahameng haholo, mohlala dijo tseo re di jang, tjhelete ya tsona kapa theko ya tsona e hodimo haholo, ka hoo tjhelete e batho ba bangata ba kgolang, ha e kgone ho fihlella tsena tsohle, o bo kgone le hore o boloke ka thoko, o fumana hore tjhelete ya hao ha o qeta ho e kgola, o patala dikolo, o patala diakhaonto, o patala ditjhelete tsa batho tse bang o no di kadimile, o reka dijo ka tlung, o patala metsi, o patala le motlakase, o fihlele hore tjhelete e fela o se ka kgona ho boloka.

Ntho o ka etsang ho thibela hore koloi ya hao e seke ya ke ho patala le ho boloka tjhelete. Ntlha ya pele, o boloka tjhelete kgwedi le kgwedi pele o ka nahana ho lo reka koloi, le pele o nka qeto ya ho lo nka koloi, o bo so bokelleditse tjhelete e ngata, e tlo etsang hore o seke wa patala tjhelete e ngata, hao so rekile koloi, o ska nka le dilemo tse ngata o patala koloi. Ya bobedi, hore koloi ya hao e seke ya patala tjhelete eo ho itsweng o e patale, yona oe patale ha bedi, o patalla pele, o etsetsa hore le tjhelete e e ba e kenyang hodimo ya interest e seke ya ba hodimo haholo.

Ke kgetha bana ba ka hore e be bona baamohedi ba tjhelete ya ka insurance ya bophelo. Hobane ha se ke hlokahetse, ha ke batle bana ba ka ba tlo sotleha, kapa ba fumane mathata, e be le hore ha ba na tjhelete. Tjhelete eo e ba investment maphelong a bona, ke yona e tlo kgonang ho etsa dintho tseo e leng hore nna ha se ke ile, ha ke kgone ho ba etsetsa tsona. E tlo kgona ho ba thusa maphelong a bona hore ba kgone ho tswella pele, dithutong tsa bona tsa sekolo kapa dikgwebo tse bang bane ba batla ho di qala, empa ke tjhelete e tlo ba thusa haholo maphelong a bona. Ke ka hoo ke reng jwalo, hore bana ba ka e be bona ba fumanang tjhelete eo.

Morekisi ke ne ke batla ho tseba hore, hobaneng ha tjhelete e qalang le e mahareng dil e nyane haholo, empa ya ho qetela e le ngata haholo? Hobaneng ha ele jwalo hobane tjhelete eo ke yona e tlo etsang motho a qetelle a sa kgone ho reka koloi a neng e batla ka sekoloto, ka baka la ho tlo patala tjhelete eo e ngata? Hobaneng ditjhelete tsena tse re di patalang, di sa tshwane qalong, mahareng le e qetellang? Hobaneng di tlameha di fapafapane? Hobaneng e qetellang e ba ngata ho feta tse ding? Hobaneng ho sa qale yona, ebe yona e ba ngata haholo? Hobane ha se re fumane dikoloi ka nnete, re iketla haholo. o so o lebala la hore hona le tjhelete eo o tlamehang hore oe patale e ngata, dankie.

Tjhe! Ha ho na phapang dipakeng tsa ditifiso tsa kgwedi le kgwedi le tsa selemo le selemo, dikarateng tsa ho reka ka mokitlana, ka ha sekgahla sa tswala se dula se hlalosa e le peresente ya selemo, ho bolelang hore ditefiso ya kgwedi le kgwedi ke karolo fela ya sekgahla seo sa selemo le selemo, se sebediswang ho balance ya hao kgwedi le kgwedi. Ha e le hantle, ke sekgahla sa tshwanang, se balwang ka tsela e fapaneng ho latela nako eo oe shebileng.